Go ikaega ka mesima ya metsi mo go nosetseng dijwalo kwa mafelong a a nang le tlhaelo ya metsi ke gore molemirui o ka palelwa ke go bona gore dijwalo tsa gagwe di kry-a metsi a a lekaneng kgotsa di bona metsi a di tshwanetseng. Seo se feleletsa se lemosa fa dijwalo tsa molemirui di ka swa mme mo go tlaleletseng di palelwe ke go ntsha maungo a di tshwanetseng go a ntsha, ka lebaka la go tlhaela ga metsi mo metšhining ya metsi kgotsa kwa mafelong a metsi a seong teng.

Mo bo jaanong , tiriso ya thekenoloji e re lemosa fa balemirui ba kgona go tlhokomela dijalo tsa bone ka ntlheng ya go bolaya ga di tshenekegi ka ditsela dingwe tse di tlhabologilweng. Seo se bontsha fa balemirui ba berekisa megala, ba berekisa di-computer-ra, ba berekisa le di-drone tseo di ba thusang ka go tlhokomela dijwalo tsa bone. Ka jalo thekenoloji e bontsha fa e le botlhokwa mo temothuong ya segompieno le tshireletso ya dijo.

Se ke ka se dirang gore temothuo ya me e nne le rooibos, ke go netefatsa fa mmu o ke tlileng go jala mo go one o na le dikotla mme ebile o sena ditshenekegi tse di ka bolayang sejwalo sa me sa rooibos. Mo ke go netefatsa gape gore go na le metsi a a gaufi a ke tla a nosetsang sejalo sa me sa rooibos ka one. Mme gape ke be ke lebelela kgang ya gore ga go serame se se feteletseng se se ka feleletsang se tlhagiseditse kotsi sejwalo sa me sa rooibos.

Se di ama ka tsela ya gore thekiso ya dikhumo tseo kgotsa dikuno e ka feleletsa e le e e ka se tlhagisitseng badirisi kotsi, mme ya letla gape le gore badirisi ba dikuno tseo ba bona dikuno tse di phepa tse di senang malwetse le tse di sireleditsweng go ya ka maemo le mananeo a tlhalositsweng a moento o o siameng, ebile e rotloetsa le balemirui go ka enta go ya ka selo se se beilweng se se sa tlhagisetseng dikuno kotsi.

Go ka lebelelwa gore ga go fesiwe masimo le mo diphologolo di fulang teng, ebile go ka lebelelwa gore go jalwa ditlhare gore masimo a ate le phulo e nne teng. Dikgomo di ka ka mamao le moento o o tlhotlhilweng mme o siametse go ka le ka selo se se lekaneng. Seo se tla thusa gore dintsho tsa dikgomo di fokotsege.

Maungo ao ke diperekisi, dinamune, di-apricot le meretlwa, mme fa di tswa mo tin-ing ga di tshwane le fa di tswa kwa setlhareng. Mme di dirisediwa go tsenngwa mo tin-ing go boloka boleele jwa tsone go ka jewa.

Ke ne ke ka batla kwa nka bolokelang metsi teng go tshwana le dikgamelo le di tse e le goreng fa go na le tlhaelo ya metsi ke tla gelela mo go tsone go nosetsa dijalo tsa me, mme le go ka feleletsa ke baya metsi ao a tswang mo puleng gore ga go sena tlhokego ya metsi ke feleletse ke berekisa metsi ao ke a tsentseng mo di kgotsa mo di bateng kgotsa mo dikgamelong.

Mabaka a a kgatlhanong ke gore diphologolo ga di a tshwanela go sotlakakiwa kana ko ya kotulo, ka di ka feleletsa di kgotsa di tlhagetswe ke kotsi.

Se se ka dirwang ke go rotloetsa dikgomo go fula go go lekaneng le go dirisa meento e e ka thibelang malwetse mo go tsone, le go di fepa ka dijo tse di nang le dikotla tse di maleba tse di tla di thusang gore di ntshe mašwi a a mantsi.

Didiriswa tseo ke go nna le boitseanape jwa go itse gore, gore dijalo di gole o feleletsa o tlhoka kitso e feng le go berekisa melemo kgotsa meento e feng. Se sengwe ke go lebelela kgang ya go nna le metsi a le teng for go nosetsa dijalo le go di baya mo maemong a di ka se tlhagelweng ke kotsi mo go one.

Mangwe a maungo ao a jewang lefatshe ka bophara ke mango-u ka gonne mango-u o bonolo go tswala dijwalo tsa teng mme ebile di kgona le go kgotlhelela mo maemong a a farologaneng a lefatshe, ka jalo seo se dira gore di kgone go mela le go jewa thata mo lefatsheng.

Go botlhokwa go bo lemoga bo simolola ka gonne o ka feleletsa o thusitse phologolo gore e se tsenwe ke bokoa kgotsa ya gatelelwa ke malwetse mo e ka feleletsang e tlhokafetse teng. Ka jalo go bo bona bo sa ntse bo simolola, bo letla gore bo ka fedisiwa bo ka kry-a meento e maleba e tla bo fodisang pele bo ipha maatla a mantsi a a ka bolayang le phologolo eo.

Dingwe tsa dikgwetlho di akaretsa go sa nneng teng ga metsi, mme le maemo a loapi a a sa itekanelang jaaka merwalela kgotsa lehuma le le tseneletseng. Mme se se ka dirang go tokafatsa temo ke go ka bona boitseanape jwa gore metsi a nna teng, mme ebile o jwala dijwalo tsa gago mo lefatsheng le le senang matshosetsi ape a merwalela le ditiragalo tse di tshwanang le dipula tse di maatla tse di ka senyang dijwalo.